Yebo, ngingakuthuthukisa ngoba ngalesi sikhathi ufaka isitshalo esingajwayelekile kumhlabathi ngalesi khathi umhlabathi usijwayela leso sthelo, mase uyasizakala ukuthi hlala uvundile ngaso sonke isikhathi kungabi kubi.

Ngiyacabanga ukuthi akunamehluko otheni ngoba sonke isitshalo noma ngabe isitshalo esijwayelekile noma ngabe isitshalo esingajwayelekile. Kepha uma uzosifaka emhlabathini vele isitshalo nezitshalo siyawudinga umhlabathi. Angicabangi ukuthi kunoshintsho olukhulu olwenzakalayo ngalesi sikhathi ofaka isitshalo esingajwayelekile noma ngalesi khathi ushintsha isitshalo.

Ngingasebenzisa izinto ezinjengo galikha kanye no-anyanisi ngoba lezinto zombili zinephunga elimbi futhi eliza ngamandla, ufake uzame ukuthi uziqobe uzifake ensimini. Ngalesi khathi lezi zinto zisensimini zizothi zafika izinambuzane zizwe iphunga elibi eliza ngamandla mese ziyagxosheka ngaleso sikhathi zihambe, mese kuthi insimu yakho-ke iphephe kanjalo.

Ulwazi lwami ngezintuthwane ekutheleleni impova kwangisiza ngokuthi ziyakwazi ukuthi zisize lapho ekuthaneni ngoba ezinye azithandi ukuthi zidle ukudla kepha zidla ezinye izilwane ezinjengazo izinambuzane ngaleso sikhathi uma izintuthane zihlangana nezinombuzane ziyakwazi ukuthi zidle lezo zinambuzane zinciphe.

Ngolwazi lwami enginalo uma utshala umoba ufike umbe imisele, uma usuqedile ukumba imisele, uthathe izingcucu zomoba uzifake kuleyo misele, uma usuqede ukuzifaka izngcucu zomoba uthathe umanyolo uwuvuthuzele noma uwuchele ngaphezulu kwawo umoba mese uthatha inhlabathi ogqibe ngayo.

Ipulazi lami noma engadi yami ngifisa ukuthulithukisa ngokuthi ngithole indawo eyanele lapho ngizotshala khona izitshalo zami, izitshalo engaziyo ukuthi zihlezi zidingeka ngaso sonke isikhathi, izitshalo ezinjengamazambane, izitshalo ezinjengobhontshisi izitshalo ezinjengamaklabishi, amathanga kanye nemifino. Ngikwazi ukuthi ngidayise ngikwazi ukuthi ngelinye ilanga ngisebenzisane nezitolo ezinjengabo Shoprite ukuthi ngihambise umsebenzi wami wezandla, ngisebenzisane nabo ukwenza imali. Ngiyafisa nomasipala, nabantu nje abaphethe emphakathini bengangibhekelela ngikwazi ukuthi ngithole indawo ethe ukuthi xaxa ngikwazi ukutshala.

Okokuqala nje ezolimo zisiza abantu ngokuthi zibanike ithuba lokuthi basebenze ngoba ngalesi sikhathi bebaqasha besebenza kanye nabo belima kuze kube bahambisa izitshalo zabo njengemfino kanye nemfuyo emadolobheni ithuba eliyizinqayizivele lelo bayakwazi ukuthi bondle nemindeni yabo manje kungabe kusalala ikati eziko. Siyabonga ngaleli thuba kuzosizakala abantu abaningi ngenxa nje yokunika abantu ukuthi banikwe ithuba lokusebenza.

Iqhaza abangalibamba, ngokucabanga kwami ukuthi okokuqala bakwazi ukuthi baqashe bona abantu abasezindaweni zasemakhaya ukuthi basebenze kanye nabo labalimi abasafufusa nabo babambe iqhaza lokuthi bakwazi ukukhulisa umnotho wona lo wasemakhaya mase besebenzisana nazo izitolo ezasemakhaya ukuze abantu bezokwazi ukuthi bathole into abayidingayo ngaleso sikhathi bangasheshi ukusebenzisana nezitolo ezisemadolobhedeni. Abaqale ezitolo zasemakhaya bafufuse bona laba labosomabhizinisi basemakhaya bakwazi ukuthi bathuthuke nabo ngenxa yokuthi bayasebenzisana.

Into engingayenza uma kwenzeka ngificwa isimo sokushintsha kwezinye ngijalile, ngingabheka ukuthi isiphi leso simo uma kuwukuthi isimo ngingenza isibonelo sokumisa ngenze isiqinisekiso sokuthi nganamanzi awanele ukuthi ngikwazi ukuchelela izitshalo zami usuku nosuku khona zizokhula kahle, ngizivulele futhi elangeni ngokuthi ngimboze, ngizame ukusekela ngezinto ngimboze, lapho ilanga engeke lize lishise izitshalo zami.

Ulwazi engingalicebisa noma engingadlulisela kubantu uma kwenzeka isimo sezulu sishintsha usikakhulukazi lapho sekomise khona ukuthi ngingahlezi nginamanzi awanele ukuze ngizochelela. Isivande sami noma lapho kukhona khona izitshalo zami ukuze kungeke zize zishe zizokhula kahle, nami ngikwazi ukwandisa umnotho.

Owami umbono ngicabanga ukuthi izindlela eziphumelele zokufundisa abalimi abasafufusa ukuthi okungcono bahambe baye ezikoleni lapho okufundiswa khona abalimi, bathathe noma izinyanga ezintathu befundiswa ukuthi lo mkhakha abangene kuwona usebenza kanjani ukuze bezothola olwazi, ubuchule kanye nesipiliyoni sokuthi yiziphi izinto ezingabasiza ukuthi ilento ukuthi ukukhiqiza kwabo kuphumelela ngokushesha ilolu ulwazi engingalicebisa ukuthi bazame ukuyofunda noma izinyanga ezintathu zokuzitholela ulwazi olujulile ngokugculisayo ukuze yonke into abayenzayo izoba yimpumelelo.

Singawavikela ngokuthi sibaphephise sibazame ukuthi emphakathini yethu sibaqhelise noma sibafundise ingoma yabo okumpofu masekuthi ezisengadini singazama ngazo zonke izindlela zokuthi siyinakekele ukuze angeke akwazi ukuthi ifinyelele khona.

I-superwash wool isiza ekuthenini yenza inzuzo emkhiqizweni wezindwangu ngenxa yokuthi uthambile uyashibilika futhi ziyasiza kakhulu izinto ezenziwa nge-superwash wool-i kubantu abanenkinga yesikhumba, abantu abanenkinga yesikhumba esizwelayo, abantu abanenkinga yokuthi uma begqoke izinto ezingenziwa nge-superwash isikhumba sabo siyazwela uthole ukuthi siyaqubuka noma baba bomvu emzimbeni. Izona zinzuzo-ke zokukhiqiza izinto ezenziwe nge-superwash lezo ukuthi ziyasiza kubantu abanesikhumba esizwelayo kakhulu.